E ja madi ka gore transaction-e e nngwe le nngwe e o e etsang ba goga tšhelete. O reka airtime, ba goga tšhelete, o a deposit-a o goga tšhelete, o reka ko mabenkeleng a berekisa karata ba goga tšhelete, ke ka moo e ja madi ebile e tura.

Ga o adima madi go tlhokega proof of payment, so ga o le moithuti ga gona gore o ka adima madi o busa madi ao ka eng ko bankeng ka gore ba batla lekwalo la gore o na le letseno, jaanong ga o le ko sekolong ga go kgonege.

Ba simolola ka go tshepa motho o ba sa mo itseng gore o tla ba irela madi, bo deposit five hundred now get two thousand in three hours. Diphoso tseo ba ka di efoga ka gore ga o batla go tsena mo forex, o tshwanetse o nne fa fatshe o ithute, o seke wa jagela gore o ile go dira madi o sa itse sepe or-o wa tshepa motho ka madi a gago.

Go dirile dilo botlhofo-tlhofo-tlhofo ka gore ga re sa tlhole re sokola rona ba bangwe gore o emele gore gate o ye shop -ong, ka nako eo shop-o ya teng e lokgala kwa or-e o tsena e be gote airtime or-e eng ga seo, so go reka fela ka mogala go 'irile dilo botlhofo thata.

O tshwanetse o netefatse gore credit score ya lona e siame, ga e ko tlase. Tshwanetse le netefatse gore le a qualify-a na gore di-salary tsa lona, megolo ya lona ga le e kopantsha e a qualify-a na for ntlu e le tlebeng le e batla.

O tshwanetse o batle ko e leng gore o a bona gore ko teng go tla go ungwelwa mme account-o eo e na le gore ga o a tshwanela go feta bokae, e na le fo e felelang teng gore ga o feleletse fa o feleletseng fo teng ka ngwaga ga gona gore o ka fetelela gape.

Ga go ntse yalo, tshwanetse go iwe go begiwa ko high court ba bone gore dithoto tsa go di 'ira boleng bo le bokae. Motho o o tshwanetseng go amogela dithoto tsa gago, ha e le gore o ne o nyetswe oo-e o nyetse tshwanetse e nne molekane wa gago. Ha e le gore o ne o sa nyala mme o na le bana, tshwanetse di amogelwe ke bana ba gago, ha e le gore o ne o sena ngwana o sena sepe tshwanetse e amogelwe ke mama wa gago or-e bana ba gaeno.

Bo siame fela boleng jwa ranta, e a gola ka gore dollar-ra ke eighteen rand, two cents.

Tshwanetse a netefatse gore o gola madi a mannye a e leng gore a ka seka a mo letla gore a ise ngwana wa gagwe ko yunibesithi and-e le ga a kopa yalo a itse gore ga a tshwanetse a a patele, boleng bo a tshwanetseng a bo patela o tlo kgona go bo patela.

Ke batla go itse gore ga ke a tshwanela go nna le malwetsi a fe, le gore e cover-ra go tloga ka dingwaga dife, le gore ke tlile go patela bokae, le gore ga ke tlhokafetse ba ko lapeng ba tlo go kry-a bokae.

Go tsenya madi mo dibankeng, go tsenya madi go fetotse maphelo a rona thata ka gore le ga o na le bothata o kgona go bo lokisa fela o ntse o tshotse cell-e founu ya gago o tsena fela mo inthaneteng o baakanya bothata ba gago. Le ga o batla go ntsha tšhelete, o batla go romelela motho tšhelete ga go sa tlhole go tlhokagala gore o palame o re nte ke ye ko toropong ga e le gore ga o nne mo toropong o nna ko magaeng, nte ke ye ko toropong ke ile o tsenyetsa motho tšhelete, o kgona go 'ira fela yalo ka founu.

Na go sena se nka se 'irang, ga gona se nka se dirang. Fela ga e le gore ke ene a a itirelang forex ga se gore o patetse mongwe gore a mo 'irele tsone.

Kana ga o adima madi go raya gore o a bo o le mo se pitlaganyaneng or-e o a tlhoka sa bo-serious-e. So go raya gore o tshwanela ke gore o itsotsoropanye gore o a buse sentle o seke wa gasa-gasa lebitso la gago wa le goga-goga mo mmung credit score ya go ya ko tlase.